Nka kopa batswadi hore motswadi o mong le o mong a fe ngwana hae five ranta. Ngwana e mong le e mong a batlang ho bapala bolo, hore motswadi wa hae a mo five ranta. Mme rona re le barutwana kapa re le batho ba sebetsang sekolong, re tla tlatsa mo ho shotang teng hore dibolo di fumanahala. Bana ba kgone ho bapala bolo ha sekolo se tswile, mme bolo tseo di tla dula sekolong.

Eya, nka dula le bona ka shebella sehlopha sa ka se fapaneng le sa bona. Mme ha sa ka se hlabile ntlha ee, nka ba tsosetsa modumo hobane le bona sa bona ha se ka hlaba ntlha, ba tlo ntsosetsa modumo.

Game tseo nna ke di bapalang mohaleng wa ka ke bapala game ya chess-e e bapalwang e na le dikgomo tsa teng tse di sebedisang tse re di bitsang ka hore ke bo di-king le bo di-queen le bo di-castle. Mme dikgomo tseo ho na le tsela eo di tlamehang di tsamaye ka yona, kapa ke bapala ya motho a mathang a nkang a phuthanang le disente tseleng. Motho ono no o dula a ntsa matha wena ha o le motho a tshwereng founu, o mo isa ko o bonang tjhelete teng, a late tjhelete eo. Moo ekare ho na le ntho e mo kgopolang, wa mo qhomisa, ka hoo o isa monwana wa hao founong hodimo.

Ke le mobapadi wa sehlopha sa ka, ke tla kopa tshehetso ho tswa ho setjhaba sa ka, hore se lo re tshehetsa ha re tswa ka motse. Hore re kgone hore re be le morolo wa ho bapala ka mmele, pelo le moya. Hobane ha re se na tshehetso e ngata, re keke ra bapala ka pelo tse phuthuluhileng hobane re tla be re sena batho bao re ba thabisang ntle le rona. So, re kopa hore setjhaba sa rona se lo re tshehetsa hore re bapale ka pelo tse phuthulohileng, le hore ho be monate.

Metswalle sena nka se sebedisa ka tsela ya hore, haebe sehlopha sa bona e le sehlopha se ka hodimo ho se nna ke se bapallang, nka kopa hore ke bapalle sehlopha sa bona hore ke ntshetse talent-e ya ka pele.

Ke ne ke betjhitse motswalle wa ka ke betjhitse ka tjhelete mane ne nthong ena ya rona, e re reng ke ke Betway ka la Moqebelo. Mme ke win-ne tjhelete ho tswa ho Betway. Mme o ka o ka o ka netefatsa hore o ka win-a ka Betway ha o ka ha o ka betjha ka team-i tseo o di tshepang. Ebile tseo o nang le tshepo ho tsona hore di ka win-a.

Ha e ndule hantle taba eo hobane tjhelete eno no e tlameha hore e fuwe dibapadi le batshehetsi. Hobane ka nako tse ding batshehetsi le dibapadi ke bona ba ntshang tjhelete hore ho be le moputso wa ditlhodisano o nang le tjhelete. So, tjhelete eo ho na le hore e fuwe sekolo, e tlameha hore e fuwe dibapadi le batshehetsi ba.

Ke qadile ho ja dijo tse matlafatsang mmele ke sa le monyenyane dilemong. Nakong eo ntate wa ka a ne a bona hore ke rata bolo, ebile ke a e tseba. Ene ke na le talent-e ya bolo. Ke ka nako eo ke qadileng ke ja dijo tse nepahetseng. Ke di le jele ebile di ya nsebeletsa ke matlafetse mmeleng. Ke dula ke na le matla. Ke kgona le hore ke bapale bolo, ke sa kgathale, ke sa be le mahlaba a itseng mmeleng.

Gym ke ntho e bohlokwa haholo hobane gym-ing mane ne ha o ya teng, o ya o lo otlolla mmele wa hao. O etse hore o be o be bobebe haholo ho wena. O skebe wa o imela. Gym-ing ha re senye tjhelete. Re ya mono no ho matlafatsa mmele ya rona hore mmele ya rona e tiye, mme le mesifa ya rona e tiye hore re skebe ra ba le mahlaba a itseng mmeleng.

Ho bohlokwa hore o be le dikamano le dibapadi tseo o bapalang le bona, hore le tle le kgone hore ha le le kamano ka hara lebala, le kgone ho utlwana. Hobane ha le se na dikamano ba keke ba ba o fa bolo hore o bapale le bona. O qetella o ipona ekare ha o o mong wa sehlopha seo. Ha le sena dikamano so dikamano ke ntho ya bohlokwa hore o be o mong wa sehlopha o o netefallwe ko bapalla sehlopha seo.